Kuyisixazululo esihle sokushoda kokudla. Lokhu kusebenza kahle ngoba kusetshenziswa zezakhiwo noma izindawo ezincane ukutshala izitshalo eziningi ngobude esikhundleni sobubanzi. Kwenza kube lula kwenza kube lula ukutshala eduze nabantu. Kwehlise izindleko zokuhambisa ukudla futhi kuthuthukise ukuphepha kokudla. Kusiza ukonga amanzi, kunciphise ukusebenziswa komhlabathi futhi kuvumela ukutshala unyaka wonke ngaphandle kokuncika kakhulu esimeni sezulu. Nokho kudinga ugesi namathuluzi abizayo uma usaqala.

Ugogo wazama izindlela ezahlukene zokuhlukanisa imigqa ngesikhathi elungisa umhlabathi, njengokusebenzisa imigoqo yotshani, amatshe noma izintambo ukuze abone kahle ukuthi uzotshala kuphi. Lokhu kwamsiza ukuhlela kahle indawo, kwakha ukuhleleka futhi kwavimbela ukuchitheka komhlabathi, kodwa-ke, wabhekana nezinselelo, wabhekana nezinselelo ezifana nomoya owawuphosa izinto emigqeni, umhlabathi ongalingani, kanye nokuntuleka kwezinsiza ezifanele okwakudingeka azame izindlela ezehlukene aze athole esebenza kahle.

Umehluko ekusentshenzisweni kwe-PPE phakathi kwezimboni zezolimo kanye nokuhlelwa kwezindawo. Kubonakala endleleni yokusebenzisa ukuqapha nokuthobela izinqubomgomo zokuphepha. Ezolimo abasebenzi bavame ukusebenza ezindaweni ezinkulu zasemakhaya. Abanye bengaqeqeshwanga, futhi abanye bengatholi kalula izinsiza ezifanele okwenza kube nzima ukuthola ukuthobela ngokuphelele i-PPE, kodwa ekuhlelweni kwezindawo, imisebenzi ivame ukwenzeka emadolobheni lapho ukuqapha nokuphathwa kokusetshenziswa kwe-PPE kulula futhi izinsiza zitholakala kalula. Kwandise ukuthobela izindlela zokuphepha. Ngakho-ke, ukuhluka kwendawo, ukuqeqeshwa ngezinsiza kunomthelela ekusentshenzisweni kwe-PPE.

Izindlela zezolimo ezisimeme ezifana no-agroecology ne-permaculture zisiza ekulawuleni izinambuzane ngempumelelo ngokwakha ibhalansi yemvelo. Zisebenzisa izinhlobo ezahlukene zezitshalo ukudonsa izinambuzane ezizizuzayo nezizuzisayo kanye nezindlela ezingenabo ubuthi. Okuvimbela ukuhlasela kwezinambuzane ngaphandle kokulimaza imvelo. Lokhu kwehlisa isidingo sokusebenzisa amakhemikhali.

Bengingazizwa ngidangele futhi ngikhathazekile uma umhlaba engangithembele kuwo ukuthola ukudla unyamalala. Lokhu kungibangela ukwesaba ukweswelwa ukudla, ukulahlekelwa yindlela yokuphila, kanye nomuzwa wokunganakiwe. Kungaphazamisa nomphakathi wonke, kuphazamise isiko nobudlelwano phakathi kwabantu nemvelo.

UZenani Msweli ongumakhelwane wami othanda ukutshala, wathuthukisa impilo yenhlabathi ngokusebenzisa imfucumfucu yasensimini ukutshala izitshalo ezahlukahlukene nokuvikela umhlabathi ngotshani obushelelezi. Lokhu kwamvumela ukuba athole isivuno esikhulu futhi esinempilo. Izifundo ezatholakala kwaba ukubaluleka nokunakekela umhlaba. Ukusebenzisa izinto eziphinde zisetshenziswe nokuthi ukubekezela kuyakhokhela.

Ngiyamuhalalisela kakhulu umama uZodwa ngesinqumo esihle esinothando asenzile ukunikela ngemifino emindenini empofu. Akukhombisi nje kuphela umusa kodwa kukhombisa inhlonipho nomqondo wokuba ngumuntu onesandla emphakathini. Akukhona konke okuhle okulinganiswa ngemali, ukuphila kwabanye, ukuthuthuka ngenxa yesenzo sakho esihle. Mama uZodwa uqhakambisa uqhakambisa ubuntu, ubumbano kanye nothando emphakathini. Siyaziqhenya ngawe futhi mayande imisebenzi yakho emihle.

IVika Msebenzi ingaklama imikhiqizo ye-PPE ehlangabezana nezidingo ezahlukene zabasebenzi ngokubandakanya abasebenzi ekuhloleni nasekuhlongozweni komklamo. Iqinisekise ukuthi ivikela kahle. Kufanele ihambisane nezimo zomsebenzi njengesimo sezulu, uhlobo lwenhlabathi, noma isikhathi sokusebenza ukuze ithuthukise ukuthobela nenduduzo.

Uma kufanele utshale ukudla kwakho, kungcono ukutshala izitshalo ezikhula ngokushesha nezinenani eliphezulu lokudla, njengamazambane, ubhontshisi nesipinashi kanye notamatisi. Uma kufanele uzingele, bhekisisa izilwane ezincane ezifana nezinkukhu zasendle, izinhlanzi noma izinyamazane ezincane futhi uqaphele imithetho yemvelo. Lokhu kuqinisekisa ukusinda ngendlela esimeme.

Ngingakhathazeka ngokungaphefumuli kahle kwezingubo. Ukufudumala ngokweqile. Ukuhuzuka ukuhuzuka esikhumbeni nokuthi i-PPE ingavimba ukuhamba ukuhamba kalula noma ukusebenzisa amathuluzi. Lokhu kungathinta ukusebenza kwami nsuku zonke.

Ukuhlukana kwemigqa kusiza ukugcina umswakamo wenhlabathi ngokuvimba ukuhamba kwamanzi futhi kwehlise izinga lokushisa, ngokunikeza umthunzi nokunciphisa ukushisa kwelanga okuqondile.

Abantu abalahlekelwa yithemba bazizwa bedabukile futhi besaba ikusasa labo. Ukushiya amakhaya abo kubenza bazizwe bengaphephile futhi bedinga ukuqala impilo entsha endaweni abangayijwayele. Bayahlupheka ngokwezimali.

Ngizoxoxa nabanye abalimi ukuze sabelane ngezindlela zokubhekana nale nkinga. Ngithandaze noma ngenze imisebenzi yenkolo. Ukuzithokozisa, ngiphinde ngithole iseluleko ezingxoxweni noma emaqenjini akweseka ukunciphisa ingcindezi nokwakha ithemba lokuqala phansi.